Ukuqeqesha kakhulu ngokomlilo bafunde ukulawula umlilo, nokuthi ucishwa kanjani nokusetshenziswa kwamanzi.

Abashayeli kumele bafunde umthetho womgwaqo, nezinga lokuhamba emgaqweni lehlisa izingosi.

Othisha kumele bahanjiswe bayaqeqeshwa kabanzi ngezempilo. Nonesi kumele bahambele ezikoleni bafundise abafundi kabanzi ngezempilo.

Ukuqeqeshwa kabanzi nokufunda ngabanzi ngempilo yabantu besilisa nempilo yabantu besifazane, ukuthi kuhlukene kanjani nokwazi ukuthi umsiza kanjani kumuntu obhekane nesimo esehlukahlukene.

Ngokumkhuthaza ukuthi uzoba ngcono futhi bekungalona iphutha lakhe.

Amasiko abalulekile kodwa nokuhambisa ingane emtholampilo kubalulekile ngoba khona ezinye izifo engeke zikwazi ukulapheka kodwa emtholampilo ungaluthola usizo.

Kubalulekile ukugomela i-COVID-19 noma abakhona ama-side effects akhona, kodwa kuyasiza ukubhusta i-immune system yakho. Ikakhulukazi kwabantu asebekhulile ngeminyaka.

Ukwehlisa ispidi sezimoto nokuthi uma ushayela uphuzile imoto ingavumi.

Kunobungozi kakhulu ngoba kwesinye isikhathi iyakuhlukumeza empilweni yakho. Eminye imithi ikunikeza ama-side effect kanti ukuya emtholampilo bazokwazi ukuhlola kabanzi ukuthi inkinga yakho ikuphi.

Ukuthola umakhalekhukhwini bakwazi ukuhlangana nezihlobo zabo bakwazi nokukhuluma nazo. Kumele bathole ulwazi kabanzi bafunde.

Ukufundisa kabanzi abantu ikakhulukazi abasemakhaya nge-COVID-19. Ukuletha amanesi nabantu abaqeqeshiwe ukuzofundisa abantu nobungozi be-COVID-19. Nokwazi ukuthi uzihlela kanjani uzivikela kanjani ukungatholi i-COVID-19.

Othisha abatholi ukuqeqesha kabanzi ngezomtholampilo. Kumele bathole ulwazi bafundiswe ukuze bazokwazi ukudlulisela ulwazi lwabo kubafundi.

Kumele iba-understand-e ukuthi aba-understand-i ukuthi ibhusta isebenza kanjani. Kumele ibafundise ibachazele kabanzi, bachazelwe nangama-side effect abakhona. Hhayi ukuthi izobabulala kodwa izobasiza.

Kuyinkinga kakhulu ama-ejensi esikhathini esiningi emakhaya athatha isikhathi ukuthi afike.

Waquleka sisemthandazweni ngenhlanhla saluthola usizo ngokushesha ngoba kwafonelwa i-ambulensi, yafika yamthatha walulama.

Kubalulekile abantu esebekhulile ukuthi bagonwe ngoba isimo sabo sempilo sesibucayi kakhulu.

Kungabhebhethekisa isilonda sibhebhetheke kakhulu, kanti ukuya emtholampilo bangakwazi ukukusiza.

Kubalulekile ukuthi basize abantu abadala noma befuna usizo befuna ukuthenga, kumele ubasize ngoba abasanawo amandla.

Wawa umfundi kwakudingeka ukuthi ageze inxeba lakhe, agcotshiswe kutholakale nebhandishi. Ngadlala indima enkulu kakhulu.

Ngingazama kakhulu ukuthi ngiye kuprinsipali ukuze ngithole amanamba abazali noma ngithole indlela yokuya kubazali bakhe, ngibachazele ngesimo somntwana wabo.

Ukuthi basabalalise kakhulu kabanzi ezindaweni zasemakhaya, la abengatholi khona usizo kakhulu abantu emtholampilo noma befika bathole imithi ingekho noma ishoda.

Kubalulekile kakhulu ukuhlonipha abantu abadala futhi uma beza bezofuna usizo kumele baluthole kuqala bona ngoba sebekhulile.

Kubalulekile ukuthi kutshalwe ezikoleni ngoba khona abanye abafundi abaphuma emakhaya bengadlile, kunephovathi. Kanti uma kulinyiwe esikoleni bayathola ukuthi badle nokuthi bakwazi ukuthi ba-concentrate-e esikoleni ezifundweni zabo.

Ukuthi kutholakale ulwazi olubanzi, bafunde nabey'cishamlilo, bafunde nangoma-first aid. Nalonko ulwazi uma kukuthi kukhona umuntu olimele noma oshile.

Ukuthi kufakwe into yokuthi uma ungena emotweni uphuzile, imoto ingavumi ukustatha or ukushayeleka.

Kumele abafundi bafundiswe ngama-first aid, ukuze uma kukhona omunye umfundi olimalayo phambi kwabo babe nolwazi.

Ukungadli ukudla okunamafutha ngoba kubangela isifo senhliziyo.

Kuyayihlukumeza kakhulu inhliziyo ngoba ayikwazi ukukhululeka uwukwazi nokuba sesimeni esi-right.

Indlala inomthelela kakhulu awukwazi uku-concentrate-a, awukwazi ukucabanga kahle uma ulambile.

Ukunikeza usizo lokuqala luyisisekelo kumfundi esimeni sezikole, kubalulekile kakhulu.

Abezempilo abangayenza ukuthi basize iziguli ezikulesi simo ukuthola ulwazi nje nge-HIV.

Ukubuza ingane uma isakwazi ukukhuluma noma babheke esikhwameni sengane ukuthi khonana into abangayithola.

Ulinganisa isivumelano sokuphendula zonke izinhlanga ze-EMC.

Ukumchazela ukubaluleka kobhusta nokuthi ingamsiza kanjani.

Eyokuqala kanye nokukhathaza kolwazi kwezempilo yimuphi umehluko okhona ezifundweni yosizo lokuqala phakathi kwezikole.

Ukudla okubalulekile ezinganeni ezisakhulayo ama-fruit-i phecelezi ama-orintshi, ama-aphula, obhanana kanye namaveji phecelezi amaklabishi amazambane. Ukudla nje okunempilo okunestashi. Inyama ibalulekile kakhulu nayo ngoba ine-protein kube amaphorishi ekuseni uma bevuka badle amaphorishi. Lokho kuzowenza ukuthi ingane ibe nempilo futhi ibe nomdlandla, ikhule ibe nempilo ekahle.